Dijo tsa ketsahalo e kgethehileng o di etsa ka tsela eo e leng hore dijo tsa hao di tlamehile di be makgethe, mme di be monate la ha o di lokisa. O di lokisa ka tsela e nepahetseng hore batho ba se ke ba kula, kapa ba fumana dijo tsa hao di tjhele o latela melao yohle ya ho pheha.

Lebitso La ka ke Thabo, lebitso lena ha ne a fihla ka nna ha ke ne ke qeta ho tswala sepetlele hore ke Thabo. Ho ne a thabile haholo ha ke ne ke hlaya, ha ne ke .

Risepe ya senwamaphodi se etswang heso ke risepe ya nkgono e etswa ke nkgono wa ka, mme nkgono wa ka o rata ho etsa kgemere haholo. Mme nako eo nkgono a etsang kgemere ena, o sebedisa kgemere mme a be o sebedisa tartaric-a e be o sebedisa tswekere e be o sebedisa haholo le o rata ho sebedisa haholo a kopanye le ka drink e ritelwang. A sebedise le metsi a fofo, mme nako eo a etsang kgemere ena o bedisa o bedisa metsi a fofo, e be o wa tsela ka mono e be o tshela kgemere o tshela tartaric tartaric-a e leng tarataric acid ka sekgowa. Mme e be o tshela tswekere mme bo tshela kgemere ya hae mme e be wa fuduwa. Kamora mono ha qeta ho fuduwa oe kwaela hanyane hore ikutlwa hanyane kamora mono ha e se e phodile, e be rea e nwa.

Dumela nkgono Matladi, ke bona eka o o ile wa senya nako e ngata hobane e ka be itse nako eo lesiuwa le ne le qeta ho belehwa ka lona. E be o la le nka wa le isa ha nkgono wa le isa ha mme Mamolakeng hore mme Mamolakeng a mo phatse, hore a kgone ho mo kwala phuwana hore phuwana e se ke ya mo wela. Hobane batho ba bangata bo kopanang le bona tseleng moo o ntso tsamaya teng kapa le ba tlang ho tlo bona leseya hao. Ba tla ho na le ntho tse ba hlapileng ka tsona e leng hore dintho tsena ha dia loka mme e be di imela leseya. Ke dumela hore nako eo lesea le qetang ho hlaha ka lona. Wena jwalo ka motswadi o ke be o ile wa hla wa ya ho ngaka ya setso, e leng mme Mamolakeng le lesea mme a lo kwala lesea la hao hore le se ahlamelwe ke moleko. A ba a mo kenye le ha e le lesela le mo sireletsang mona thekeng, kapa a mo kenya di tsena tse kenywang ke bana ho ho ba tshireletsa.

Ka letsatsi leo Modimo a nnehang leseya kapa a nthlonolofatsang ka lesea. Ngwana wa ka nka mo reha Thabo hobane ke nahana hore e tla be le nako e telele ke ile ka emela leseya ke ntse ke le sokola. Ngwana enwa e tlo ba Thaba hobane ke ke tla be ke thabile ka mokgwa tsela e makatsang ka nako eo Modimo a nthlonolofatsang ka lesea. Modimo a tlong ho ntshepa ka bophelo ba lesea lena hobane e tla be le mpho e kgolo e tswang ho Modimo. Ke tla be ke thabile, ke thabile, Ke thabile haholo ngwana enwa jwale nka mo reha lebitso la hore ngwana enwa wa ka lebitso la hae ke thabo. Mme le yena ke batla hore a tsebe hore ha hodile lebitso la hae hobane e le Thabo. E tlamehile a dula a thabile ka mehla le matsatsi a se kgopiswe ke batho kapa a se rate batho, a hopole hore lebitso la hae ke Thabo, mme tlamehile a dule ka mehla le matsatsi a thabile.

Mehleng ya pele basuwe ba neng ba bolotsa bana, e ne le bo ntate ba baholo mme ba hlomphehileng mme ebile ba hlompha haholo, ba hlompha le setjhaba matsatsing a kajeko lena. Mesuwe e se le bana ba banyenyana ba tellang, mme ntho e kgolo ba e etsang ke hore ba nwa jwala e be kamora mono, ba tella batho.

Ha nka lokela hore ke ye toropong letsatsi le leng le le leng, ke nahana hore nka tlameha ka tlameha ka lokela hore ke tlohe moo ke dulang teng. Ke lo batla bodulo nqa e nngwe ho latela hore na ke bolelele bo bokae. Ha e le hore ke lo sebetsa ka hara toropo, ke tla batla tekesi e tlang lata ka mehla le mehla, e nkise mosebetsing e be e .

Sekolo se seng le se seng se lokile se lokile hobaneng, ho tswa feela hore na bana ba rutuwa hore ba hlomphe ba bang jwang. Ba basweu ba hlomphe ba batsho le ba batsho ba hlomphe ba basweu. Mme ka hoo bana ba tlo kgona le hore ba ithute nna ngwana ka nka mo kenya sekolo se seng le se seng. Ho latela boemo bo tla be ke le ho bona, mohlomong ha e be tla be ke sebetsa. Ke tla isa ngwana ka ho sekolo sa poraefete hobane nna ha nka ba ka thola monyetla wa hore ke iswe private sekolong sa poraefete.

Ngwana ha qeta ho hlaya, wa etswa wa nkuwa, e be ho na le meetlo e etsuwang ya lelapa. Mohlomong ho tla uwa ho ho ngaka kapa ba bang ba leloko ba nke vaseline-e e eleng yona Durban-e e be ba tlotsa ngwana. Meetlo ya batho e fapane mme ho na le meetlo e mengata haholo e etsuwang haholo nakong eo ngwana a hlahileng ka yona.

Ka letsatsi la la la Basotho le tlo tlang le ketekwa, ke tla be ke ile ka nthong ka Basotho Cultural Village ka ho la Qwaqwa ke lo ithuta haholwanyana ka ka ditaba tsa tsa Bosotho. Ke lo ithuta haholo ka ditaba tsa tsa setso. Ke tle be ke na le metswalle ya ka ka monono re lo bina, re lo qoqopela.

Batho ba ba ba moreneng, ke batho ba sebetsang ka thata haholo mme ba bang ba ruile ka hobane ba bang ba setjhaba kapa ba batho ba kileng ba ba ba thusa, ba ba fa ho hong e le ho ba leboha. Ba bang ba lefa bo makgomo, dintho tse ngata ho latela hore na batho ba ba ba putsa ka eng ha ha ba sebeditse e le marena, ba sebetsa ka thata bakeng sa setjhaba.